Go tsena mo sefofaneng lekgetlho la ntlha e ne e le maitemogelo a a boikutlo jwa go tsamaya bone bo itumedisa le fa go ntse jalo go wela ka tshoganyetso go ne go ka dira gore ke ikutlwe ke tshwenyegile e ne e le sefofane sa me sa ntlha sa go ya ko Cape Town.

Go fofa ga se tiro e ke neng ke tla e rata fa ne ke na le ditlhopho tse dingwe. Ke tshaba go fofa mme fa ke tshwanetse go nna mo sefofaneng e ne ke tla batla go nna le tsala kgotsa mongwe yo o ke mo ratang fa thoko ga me gore a nthuse.

O tla tlhoka go sefofane sa gagwe, go latlhela dithoto tse di tlhatlhobilweng le go feta mo tshireletsong. Fa a fitlhile mo Nigeria o tla feta mo mokgatlhong le ditlhopho, o tshwanetse go nna le ditokomane tse di tlhokegang jaaka passport-o ya gagwe.

Dibese di monate go di sebedisa di a itshupa le go godisa kae le kae, di molemo mo tikologong fa di bapisiwa le dikolong tse di ikgethang. Ka dinako tse dingwe di ka se bolele tse di amanang le ditlhopha segolobogolo ka nako ya borai.

Go na le kotsi ya phitlhelelo e e sa letlelelwang kgotsa di-transaction-e tsa tsietso fa sediriswa sa tuelo se latlhegile kgotsa se utswitswe beteri e e suleng le yone e ka kgoreletsa thulaganyo ya go duela.

Gore motho a nne mokgweetsi yo o atlegileng, o tshwanetse go nna le bokgoni jo bo farologaneng go nna le histori e phepa ya go kgweetsa le go bontsha bopelotelele mo godimo ga moo bakgweetsi ba dibese ba tshwanetse go itse sentle ditsela tse ba di tsayang le go baya pabalesego ya bapalami ba bona kwa pele.

Seno se ka baka dikgwetlho tse di jaaka go diega go goroga kgotsa go latlhegelwa ke malatsi a tiro le ditshwenyegelo tse di oketsegileng tsa dipalangwa. Bapalami ba ka nna ba tshwanela ke go batla ditharabololo tse di siameng tsa maeto a bone mme seno se ka dira gore batho ba le bantsi ba tshwenyege.

Dibese gantsi di tsamaya ka nako tse di rileng gore di kgone go tsamaisana le dithulaganyo tsa tsone le go letla bapalami go rulaganya maeto a bone ka tshwanelo. Fa bese e ne e sa tlhagele ke ne ke tla batlisisa gore go na le dithulaganyo tse di sa siamang kgotsa sengwe gape. Gape ke ne ke tla akanya go palama taxi kgotsa go dirisa mokgwa o mongwe wa dipalangwa.

Ke ne ke na le matsatsi a ke neng ke robetse thata mme ke ne ka tshwanela ke go itlhaganela go ya kwa boemelong jwa bese fela ke bona bese e tsamaya ntle le nna. Maemo a bosa a sa siamang le maemo a tshoganyetso le one a dirile gore ke seke ka kgona go goroga go ya kwa boemelong jwa dibese ka nako.

Fa mokgweetsi wa dibese ba ka nna le seabe mo kotsing a ka fitlhelelwa a le matlhagatlhaga ebile a sa kgathalesege, go ka nna le go emisiwa ga license, ditokafatso tsa bosenyi le ditlamorago tsa tiro.

Gantsi ba latela ditsela tse di rileng ka gonne ba tshwanetse go obamela thulaganyo ya nako le go letla bapalami go rulaganya maeto a bone ka tshwanelo.

Dituelelo tse di kwa godimo tsa dibese di ka ama madi a me a kgwedi le kgwedi. Ke tshwanetse go fetola tsela e ke dirisang madi ka yona kgotsa ke batle ditsela tse dingwe tsa go boloka madi.